Ke akanya gore UIF e thusa badiri ka tshireletsego ya madi fa ba ka latlhegelwa ke tiro, ba emisiwa kgotsa ba sa kgone go bereka ka lebaka la bolwetsi, e fa ditshiamelo tse di ba thusang go tswelela ba tlhokomela malapa a bone, seabe sa yona mo inšorenseng ka go fokotsa mathata a madi fa tiro e eme ka nakwana.

Dikelo tsa go ananya madi ka ntlha ya go re banka kgotsa lefelo le lefang ditirelo tsa madi, le tlhoka go ikgolaganya le mafelo a mangwe a lefatshe go fetola madi ao, dikelo tsena di akaretsa ditshenyegelo tsa phitlhelelo ya mebaraka ya madi a mafatshe, pabalesego ya ditjhelete le phepano ya ditlhwatlhwa tsa diphetolo, dikelo tseno di ama batho ka go dira gore madi a ba fetolang a nne a le botoka kgotsa bosula, go ikagile ka seemo sa mmaraka, ka sekai fa o ya mafelong a sele le go fetola madi o ka bona madi a kwa tlase ka ntlha ya dikelo tse di oketsegileng.

Ee, go na le pharologano magareng ga madi a adimiwang go duela dithuto le madi a adimang go ka dirisiwa mo dilong tse dingwe, student loan e dirisiwa ka kelotlhoko go duela dithuto tse ngwana, jaaka ditshenyegelo tsa sekolo le bodulo, e na le dipaakanyo tse di rileng tse di siametseng baithuti, jaaka go duela morago ga go fetsa dithuto. Dikadimo tsa dithuto di thusa batsadi ka go ba naya monyetla wa go tsweletsa thuto ya ngwana le fa ba sena madi a lekaneng ka nako eo.

Fa ke ne ke lemoga gore malome wa me o tsenetse Forex, ke ne ke ka batla go tlhaloganya gore o dirisitse bokgoni jwa gage le gore o amogela eng mo go tseneng Forex, ke tla batla go bua le ene go bona gore ke diphetogo di fe tse di ka nnang teng mo boleng jwa madi a gagwe. Ke kgothaletsa gore a lebelele maemo a Forex jaana a seke a kopiwa ke ditsela tse di sa siamang tsa go e tsenela, mme a netefatsa gore o na le tsebo e e lekaneng.

Dilo tse di botlhokwa tse di dirang gore motho a bone madi a insurance-e ya leso ka go ba le morero o o fakga le go batla go netefatsa gore ba ba amogelang thuso fa go tlhokega. Inšorense ya leso, e thusa ba ba setseng go tshwara ditshenyegelo tsa leso le go tlhokomela ditlhoka tsa ba setseng, ba ba nang le inšorense ya leso ba ka tlhomamisa gore ba amogela madi ka go netefatsa gore ba tlhopa inšorense e e botlalo.

Fa banka e sekaseka kopo ya karata ya sekoloto e leba dilo di le mmalwa tse di botlhokwa, sa ntlha ke tiro kgotsa letseno la mokopi, sa bobedi ke nalane ya gago ya sekoloto, sa boraro ke dingwaga tsa gago le mofuta wa akhaonto ya banka e o nang le yone, bontsi jwa dibanka bo batla gore o nne le akhaonto e e sebetsang le go nna o ntse o e dirisa sentle, gape banka e leba gore o na le dikoloto tse dingwe kgotsa nyaa, mme o kgona jang go di laola. Dilo tseno, di thusa banka go tsaya tshweetso ya gore o ka fiwa yang sekoloto kgotsa nyaa.

Go beeletsa mo dikagong tsa bonno kgotsa tsa kgwebo, go ka nna le molemo o mogopolo mo thulaganyong ya nako e telele ya tsa madi, fa motho kgotsa kgwebo e dira maiteko a go tsenya madi mo dikagolong tsa bonno, go tlaba le monyetla wa go amogela lotseno lwa rente le go oketsa madi a lotseno ka nako e telele.

Eya inšorense ya tsa phitlho e thusa go netefatsa gore ditshenyegelo tsa phitlho di ka duelwa fa go tlhokega, go fokotsa tsietsing ya madi mo ba lelapa, insurance eno e na le molemo e e akaretsang jaaka go tlisa phitlhelelo ya madi, go ba lolea go netefatsa gore ba lelapa ba ka se kgone go tshwara ditshenyegelo tsa phitlho ka dikgoreletsi tsa madi.